Izithiyo ekusebenziseni ubuchwepheshe bokusiza ezindaweni zasemakhaya kungaba ukuntuleka kwengqalasizinda, ukwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe, izithiyo zokushintsha imikhuba nemibono, ungatholakali kolimi olufanele, ukuntuleka kwezemfundo kanye nezindleko eziphezulu.

Izingozi zokusebenzisa imikhiqizo yokulahlekelwa isisindo engahloliwe kungaba nezincuphe eziningi empilweni, njengokuba kwesithako engingazizwa nezingalawuleki, imiphumela yokulutha nokuncika kule mikhiqizo. Ukuncipha kakhulu kwesisindo ngokushesha kanye nokugxambukela emthini ethile.

Ingoba abantu bakudala noma ogogo angisho njalo ebabephila emandulo bazi isintu kakhulu kunemithi yamanje, kanti futhi imithi yesintu yayibasiza ibasebenzela ezifeni ezazikhona, ingakho imithi yamanje bangayithembi. Ingakho namanje uma uphethwe ilokhu okubizwa nge-BP high blood pressure, uzothola ukuthi bakhona abakwaziyo ukwenza imithi yesintu engakhona ukukulapha iyehlise i-BP yakho, ingakho abantu bathanda imithi kanye namakhambi esintu kuneyamanje. Ngoba yona bayazi ukuthi iyakhiwe ngezihlahla kanye nemvelo akunabuthi, akunalutho kahle kahle olu-ediwe olongaziwe kuleyo mithi leyo, imithi nje amakhambi esiwaziyo izihlahla zakhona.

Ziyazisiza ziyazisiza kakhulu ngoba kukhona imithi ebizayo edurayo abangakhoni ukuyithenga ngemali abanayo, ngingenza isibonelo ngemali ngemithi yesandulela ngculaza kanye nemithi ye-BP. Baningi abantu abangenayo imali eyanele yokuthenga leyo mithi leyo makungathiwa kumele bazoyithenga ezitolo lapho kudayiswa khona imithi. Abanye abasebenzi bancikele kuzo izibhedlela kanye namaklinikhi lapho abalanda khona imishanguzo yabo, ngakho izinhlelo zakhe ziyasiza kakhulu lapho siyabonga futhi ngoba uyasisiza kakhulu, uyawusiza umphakathi, uyasisiza isizwe njengoba sinjalo.

Bangabeseka ngokuthi kusukela besakhulelwe abantu besifazane kumele babe nendawo ephephile lapho bazokhona ukuhamba khona, bahambe bayobheka isimo sabo ukuthi ngabe sisahamba kahle yini. Ngoba emtholampilo uthola ukuthi balinda iskhathi eside, bahlala iskhathi eside kanti kuyaziwa ukuthi kubuhlungu kangakanani inhlungu umuntu wesifazane abanazo uma ekhulelwe, ngalokho ngicabanga ukuthi lokho kungaba okokuqala okungabasiza. Nanoma sebezele kube ukuthi kunendawo ephephile lapho abazohambela khona, ikakhulukazi laba abasanda nakuteta, izinsuku betetile, kungabasiza kakhulu lokho bangalokhu bahamba bayobamba olayini emtholampilo emaklinikhi.

Hayi bo, ngicela ningisize, ngicela ningisize, ngicela usizo, ngicela usizo. Nakhu ngilimalelwe wumntwana ngiyacela bakithi, dokotela, dokotela, nesi ongakhona ukungisiza kuyaphuthuma umntwana wami nakhu ilimele. Angisazi nokuthi ngenzenjani, ngiyacela bakithi angifuni ukulahlekelwa umntwana wami ngicela usizo ngiyacela, ngiyacela, ngiyanicela, ngicela usizo, oh odokotela ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngiyabonga okay, kulungile, ngizohlala phansi ngilinde ngiyabonga . Phephisa, phephisa mntanami kuzolunga, kuzolunga, kuzolunga nana nangu udokotela uzosisiza manje.

Emphakathini kube khona abantu abangonesi kodwa abahamba umuzi ngomuzi, bangene umuzi ngomuzi banceda basiza abantu abadala abakhetha ukugugela emakhaya, ukuze nanoma ngaba basemakhaya kube ngukuthi usizo bayaluthola bangaze bashonele emakhaya ngenxa yokuthi basaba ubuya izibhedlela. Okungcono ukuthi uma bona bangafuni ukuya esibhedlela, usizo lwasesibhedlela luze kubo emakhaya.

Ukuthi abakhathalelwa ukuthi basuka kude kangakanani lapho abahlala khona ukuze bafike esibhedlela, nanoma sebefika esibhedlela ababekwa phambili ukuthi kusizwe bona kuqala kuba ngokuthi baba solayinini njengabo bonke abantu, lokho okudala ukuthi bahlale isikhathi eside emtholampilo bangatholi usizo. Abanye baze bagoduke bangatholanga usizo lokho okuba yinkinga kanti uma uya emtholampilo usuke uyela usizo, cabanga uzosuka endaweni kude uwuna ngisho indlela yokuthi uthole imoto ezokuyisa lapho ayitholakali ngoba uhamba endaweni engenazo moto ikakhulukazi. Manje lokho kuyiyona nselelo enkulu kubantu abakhubazekile abahlala .

Izimpawu ezivamile ze-COVID-19 ukushiselwa kanye nokuba-dry omphimbo, kanye nokuphathwa yikhanda, ukujuluka, kanye nomkhuhlane omncane, kuthi kuya ngokuthi kuya ebese kuyanda umkhuhlane ube mningi uhlezi ujuluka kakhulu, ukhwehlela isikhathi eside. Umkhwehlelo wakho kube uloku kukhwehlela okungathambile i-COVID-19 inomehluko kwezinye izifo ngoba yona ihlanganisa zonke izifo. Kanti lezi ezinye njengo-TB kuba ukuthi uyakhwehlela kuphela, uma unomkhuhlane uba nomkhuhlane kuphela ayifani ne-COVID-19.

Kunomthelela omkhulu ngoba emakhaya othisha baya ngokuthi izingane kumele zivikelwe zivikelwe kodwa bazivikela kulwazi oluzidingakayo lezi zingane, ngoba uma uyintombazane ukhula kuyadingeka ukuthi ufundiswe ngozocansi kusukela uma usungena kuma-period. Ilapho kumele ufundiswe kakhulu ngezocansi ngoba ilapho ekuthenini noma ngabe ulala nomuntu wesilisa ungakhona ukhulelwa usuke ungene kuleso sigaba leso, ngakho kuyadinga ukuthi zifundiswe izingane zamantombazane. Nangezindlela abangazivikela ngazo ukuze abangakhulelwa, wo-HIV ukuze bangatholi o-HIV zonke lezo zinto lezo izinto ezibalulekile ukuthi uma uwumuntu, hhayi ngoba uyintombazane kuphela kumele ukwazi.

Uma usoka, uma usoka nomngani kwesinye isikhathi kuba ngukuthi ungaphansi kwencindezi yokuthi ngoba umngani wami nakhu usesokile nami kumele ngisoke. Okuwungukuthi kumele kube yisinqumo esiphuma kuwe leso kungabi ukuthi usithatha ngenxa yencindezi ongaphansi kwayo.

Ungazihlola ngokuthi ubheke ukuthi ingabe ifanelwe yini ukusetshenziswa imithi oyitholayo nanokuthi isiza ngani, kanjani, ikhandiwe ngani ukuze ungazitholi usuphuza umuthi ozoba nenkinga emzimbeni wakho uma uwufika ngaphakathi kuwe. Okunye futhi ukuthi ubuze ukuthi ingabe lo muthi uzokusiza kangakanani, usetshenziswa kanjani kanye nokuthi engabe imiphi imphumela emibi engenzeka uma ungayilandeli ngokomgomo.